Kubalulekile ukuba mawugcine imali ebhankeni yakho for ixesha elide ukuze uzokwazi ufumana inzala enintsi. Kodwa ke ukuba uyikhuphe ngaphambi uba lifike ixesha eli ubulibhalise uba imali yakho uzayikhupha ngalo, uzawupenalayizwa kutsalwe imali kwakule mali leyo yakho.

Ndingaziva kabuhlungu if andinofumana isicelo sekhadi letyala ibhanka le ndizobe ndilicele kuyo ngenxa ye-credit score yam esezantsi kakhulu. Nto leyo ithi ubana kufuneke mna ndizame ukulungisa i-credit score le yam ndikwazi ndizokwazi ukufumana amatyala ezibhankeni nakwezinye iindawo. Mna kufuneke ndizame ke ngoku ukukulungisa i-score esi sam.

Iindlela zokutyala imali ezinembuyekezo eninzi yimali ebekwe kwi-fixed deposit account okanye kwi-notice deposit, ibe ngamabhondi aserhumenteni, ibe yi-unit trust, ibe yishishini elincinci, ibe yimali ezityaliweyo kwi-real estate investment trust, ibe , ibe yi-stock esiphezulu sengeniso.

I-inshorensi inceda ekubeni umntu lona benidiphenda apha kuye asweleke nifumane laa mali and then nikwazi uqhubekeka nobomi nenze ezaa zinto laa mntu ebeqhele ukuzenza, iinto ezifana nokutya, afundise abantwana. So izavala elaa kroba lokuba laa mntu akasekho but still niyakwazi ukuqhubekeka nobomi ningasokoli.

Into eyenza abantu uba mabazithenge iimoto kungoba imoto yimfuneko hayi into yokunethezeka. And sube abantu befuna uzinzo nokuzimela, befuna isidima nokuqonda isimo babe beqonda isimo abakuso. Bafuna ulawulo lweemeko ezingalindelekanga like i-emergency, amathuba ofumana ingeniso, umntu ayenze mhlawumbi u-Uber. And iindlela zokuthenga iimoto if i-credit score yakho i-high zilula.

Yandinceda ngento yokubana laa nto yokubana andisaphangeli zange ibonakale ngoba imali ndandisayifumana, imali le ndandisayifumana. So yandinceda yavala esaa sikroba sokubana andiphangeli and ukutya ndabe ndikwazi ukuthenga, nezinye iimfanelo ndabe ndikwazi ukuzenza ngenxa yemali le ye-UIF.

Iba yikhuseleko yentengiselwano, iinkcukacha zomamkeli, ibe likhadi lesiqinisekiso, ibe yindleko okanye irhafu ehambelana nentlawulo, ibe ngumda wemali enokuthunyelwa.

Ukulibaziseka kwexesha lokungcwatywa okanye ukulinda ixesha elide kubangela ukungonwabi, unxinzelelo kunye nezithintelo zenkcubeko zentlalo nezengqondo.

Mjengommi waseMzantsi Afrika, izimvo zam ngemfundo ephakamileyo yasimahla zixubene. Zinegalelo elihle kodwa zidinga ulawulo oluqinileyo kunye nezicwangciso ezizinzileyo ukuze zisebenze.

Ndingathi makazame ukuthetha nomatshonisa, mhlawumbi angakwazi ukuhlisa imali ayibhatalayo ngenyanga.

Iinzuzo zokuthenga imoto esele isetyenzisiwe, ixabiso layo liba phantsi and ukulahleka kwexabiso lincinci. Ingozi ukuthenga imoto esele isetyenzisiwe, i-interest rate yayo iba phezulu and imoto iyathanda ukuba neengxaki.

Ewe, icala apho indlu ijonge khona libalulekile kakhulu apha kum. Akusiyo njee into yokubukeka kodwa ichaphazela impilo, iindleko zokuhlala, ixabiso lendlu kunye nendlela endiziva ngayo xa ndiphila phakathi kwayo. Ndingakhetha indlu ejonge emantla kuba iyeyona inika ukukhanya kwelanga okwaneleyo, ukufudumala kwaye ikhuthaza impilo entle nolonwabo.